Kufanele zazi ukuthi isikhathi nesikhathi bacela kwabezempilo nabonompilo okuyibo abazofika esikoleni izingane ngokubaluleka kokuhlela umndeni, ukwenza ucansi olungaphephile, kanye nokubacobelela ngolwazi ngezinto zokuvimbela inzalo.

Abalaphi bendabuko kanye nabasebenzi bezokwelapha bengasebenzisana ngokuthi besebenze ndawonye. Njengokuthi umlaphi wendabuko akwazi ukutshena umuntu oze kuyena ukuthi usizo okunye ungaluthola emtholampilo.

Abalaphi bendabuko bengasebenzisana nabezempilo ngokuthi betshene abantu ukuthi, kakhulukazi usizo lokuhlela umndeni litholakala emtholampilo.

Abasebenzi bezempilo bengabhekana ngokuthi abantu bebatshene, hhayi ukuthi bebaphoqe ukuthi benze ukuhlela umndeni. Babatshene, sekuyibona esebeyoyibonela ukuthi ku-right noma akulunganga.

Imiphakathi ingabakhuthaza ngokuthi kube khona inkomfa yebesilisa lana bezoqwashisana khona ngokuthi betshenane ukuthi umuntu, abahlele umndeni uma bengakabi nayo imali eyanele yokukhulisa izingane.

Yebo, ngiyakholelwa kukhona ngoba sekukaningi ngikubona kwenzeka ngaphandle kwakumabonakude, ngisho ekhaya egcekeni.

Umuntu isifo sengculaza bamuhlola ngokuthi bemuqhumbuze emunweni ukuze kuzophuma igazi, bemchumbuze ngenaliti. Mese befaka kumushini ukuthi kube uwona ozosho ukuthi umuntu ngabe unaso lesi sifo okanye akanaso.

Kungathuthukiswa ngokuthi umugwaqo uhlezi ususesimeni esi-right ngoba vele imigwaqo siyidinga ilungile ngaphandle kwama-ambulensi. Uma ilungile, uma umuntu edinga i-ambulensi izosheshe ifike kakhulu ngaphandle kokubambelezeleka.

Kubaluleke kakhulu ngale ndlela yokuthi uma mhlampe umuntu eqale emtholampilo, umtholampilo ukwazi ukusho ukuthi lokhu akukwazi ukulapheka lana kudinga umlaphi wesintu.

Ukubambisana kwabalaphi bendabuko nemitholampilo kubaluleke kakhulu ngoba kuyenzeka ukuthi unesifo esidinga ukulaphwa umlaphi wendabuko, wena, kanti usuyemtholampilo. Kanti uma bebambisene bazosheshe bekutshene ukuthi phuthuma kumelaphi wendabuko uyena ozokulekelela la.

Izinzuzo zokwelapha kanye nezingozi zokusoka ukuthi kungenzeka umuntu mayeyosoka kusikeke umthambo ongafanele usikeke mase senkingeni, kuthatheke impilo yakhe. Abazali ikona loku ekumele bekucabange uma izingane ziyosoka.

Uhulumeni engayithuthukisa ngokuthi njengasendaweni lena engikuyo, useqalile ukuthi kufakwe onompilo okuyibona abahamba yonke imizi yabantu and labo onompilo bayayiphatha iy'vimbela zokunzalo okungama-contraceptive.

uhulumeni nama-NGO ungathumelela abezempilo ukuthi behambe bengena imizi lena enabantu abakhubazekile, behambe beba-check-a impilo.

Indima edlalwa yizikole, yiy'ndawo zokusebenza nezinhlangano zezempilo ukuthi esikhathini esiningi uthola abahlengikazi bahamba ezikoleni bexwayise abafundi ngesifo sengculaza.

Indima edlalwa yizikole, yiy'ndawo zokusebenza nezinhlangano zezempilo ukuthi esikhathini esiningi abahlengikazi bathumelwa ezikoleni ukuze bezofundiswa abafundi mayelana nesifo sengculaza.

Ngingaqiniseka ngokuthi okokuqala ngi-check-e usuku ukuthi usuku ayikakadlulelwa yini usuku. Okwesibili, ngi-check-e ukuthi azikho yini izimbiza .

Ngingathuthukisa ngokuthi ngihambe ngiqale ngenze ukuthi ngibale ukuthi bangaki abantu abazidingayo ngokuthi ngihambe ngingene imizi nemizi ngi-check-e abantu abazidingayo then kube yimi engibathumelelayo.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu namakhambi izifo ey'njengemikhuhlane, oshukela, yi-BP, yiphika.

Yebo, endaweni yangakithi bakhona onompilo abafikayo bezosiza benakekele iziguli esezikhulile. Bayaziphekela, bazihlanzele indlu, okulandelayo bekwazi nokuzilandela amaphilisi emtholampilo.

Yebo, endaweni yangakithi bakhona onompilo abafikayo bezosiza futhi benakekele iziguli ezikhulile. Izinto abazenzayo uma bazohlola isiguli behlanza izindlu, bakwazi ukuba ephekela, babanikeze namaphilisi futhi bayakwazi nokuba yibona ababalandela amaphilisi emtholampilo.

Ngingathanda ukuthi kusuke kube khona igumbi thizeni lana okuxilongwa khona kunakekelwe abantu abahlukunyezwa ngokobulili nalana bezoba khona nendawo yokukhuluma ngokukhululeka.

Umehluko phakathi kwezibhedlela zikahulumeni nezibhedlela ezizimele ukuthi izibhedlela zikahulumeni ilapho othola khona usizo nokwelashwa ngaphandle ngokukhipha imali. Mase kuba izibhedlela ezizimele ilapho othola khona usizo nokwelashwa uma ukhiphe imali.

Ukubaluleka kokufinyelela kwesihlalo sabakhubazekile kusiza ekutheni abantu abakhubazekile bayakwazi ukuzihambela iy'ndawo abadingakala ukuthi beze kuzo njengomtholampilo nezibhedlela.

Ububi bokusebenziswa bemikhiqizo engagunyaziwe kungabasekutheni abantu bengashona ngoba ayikaze ihlolwe imikhiqizo le abazosuke beyisebenzisa.

Imiphumela emibi engabakhona ekusebenziseni imikhiqizo engagunyaziwe ukuthi uma isebenzisa usemathubeni amaningi okuthi ugule noma ushone ngoba vele imikhiqizo isuke ingahloliwe ngokwezempilo.

abasebenzi bezempilo ekuhleleni umndeni ukuthi kwesinye isikhathi uze ukhulelwe ungahlosiwe ngenxa yokuthi belungakashayi usuku lwakho lokuthi ubonane nonesi emtholampilo.

Ukushoda kwabasebenzi bezempilo kukuthinta ekutheni ungazi ukhulelwe ngokungehlosile ngoba usuku kwakho lokuyobona unesi lukude ngoba unesi emtholampilo unonesi oyedwa obhekelene nazo zonke izinsiza zezempilo.